Kungirhabhudlha khulu ukhuphuka kokubhadalwa kwamathikithi webhesi, ngombana imali ayikho. Ngalokho-ke njengomfundisi okhakhwela ibhesi ayePitori mihla namalanga, lokho bekwenza imalami itjhode ngenyanga, uzithola ungasanamalu ukudle esikolweni, ngombana amathikithi kwebhesi akhuphukile. Nabazali-ke ababerega ngemakhuweni batlhaga khulu ngemali yethikithi lebhesi, ngombana imali yincani ithikithi liyakhuphuka, uthola imali ingasahlangani kuhle ekupheleni kwenyanga.

Lokho kubangelwa ukuthi abanikazi beembhesi lezi, abanikazi bamakhamphani weembhesi bafunu ukwenza imali khulu. Ingakho bangafuni ukwehlisa imali yamathikithi webhesi, nakwehla intengo yeembaseli. Bafunu ukwenza imali enengi, ngabagibeli babo.

Kubalimaza khulu abantu ababerega ngemakhwitjhini, ngombana barholi imali encani. Barhola imali engehla kwe-three point five, ku-standard pay somuntu ohlala ngeSewula Afrika. Ukhuphuka kwebhesi kubadla khulu ngeskhwameni, ngombana mele phumi imali yethikithi ngapha banabantwana. Ngapha yigezi kubalimaza khulu ngeskhwanyeni. Uthola sele abantu sebabalekela kibomatjhonisa ngendabokhuphuka kwamathikithi webhesi.

Ikambiso esicabanga bona kumele ilandelwe ngaphambi kokukhutjhulwa kwamathikithi. Ngiyengithi abantu namkha ikampani yamabhesi iqale bona abantu abanengi abakhwela iimbhesi zabo abantu njani, begodu abantu abarhola malini ngenyanga. Kungase kukhutjhulwe amathikithi kanti abantu abanengi abayiberegisi ibhesi leyo, babantu ababerega ngemakhwitjhini. Lokho kudla khulu ngeskhwameni sabo, bengaba kuhle nanga ikampani ingazi bona i-target market yabo bobani. Bobani abantu ababeregisa iimbhesi zabo ngobunengi. ukuze bazi bona nabakhuphula imali kazi le, bayazi bona abantu bazokghona ukuwathenga na amathikithi.

Mina ngithi kufanele kuqalwe ukwehla kokhuphuka kwe petrol ngasosoke isikhathi, nokuthi ikhuphuke ngamalimi. Kungatholakali bona ipetrol ikhuphuke nge-twenty-cent ndrani-ke, ithikithi lebhesi likhwele nga-ten-randa namkha nga-twenty-randa. Jemde kuqalwe bona ipetrol le, ikhuphuke ngamalimi kungasemane kukhutjhulwe nje ipetrol ngemali ethandwa ngibo, ngombana bafuna maybe ukuqhola abantu abakhwel ibhesi. Jemde kuqalwe ukuthi ikhuphuke ngamalimi. Ngakho-ke ngiyiphi imali elungele bona ingafakwa phezulu kwemali yamathikithi ukuze bakghone nabo ukuthenga ipetrol.

Iye urhulumende jemda angenelele abakhweli beembhesi nabakhutjhulelwa intengo. Angenelele aqalisise bona ikhutjhulwe ngamalimi, begodu bhadela imali ekungiyo na. Kungatholakali abantu beSewula Afrikha seba bhadela imali engaphezulu ukudlula le, efanele bayibhadale, nedi njengokobana mele bafike emberegweni. Urhulumende jemda aqale, ukuthi babhadela imali ekungiyo na, efanele ikhambo abalikhambako ngebhesi leyo.

Awa godu angicabangi bona ukwehla kwentengo yebhesi kungadosele abantu beenkoloyi bona baberegise iinthuthi zomphakathi, godi kumnandi khulu ukukhamba ngekoloyakho emberegweni.

Awa intengo yokukhuphuka kwamabhesi ikhutjhulwa ngobi iinkampani zisuke zifuna ukudlelezela abakhweli bazo, ngombana kunekampani engiyaziko yebhesi, iintrengo zamathikithi zikhuphuka njalo, kodwana ubujamo bamabhesi bumbi khulu. Iimbhesi ziyanyathela, iimbhesi zitjha nabakhweli, iimbhesi zistake endleleni. Engakho mina angiyibona bona iintrengo le, ikhuphuka iyenzani ngombana nabatjhayeli beembhesi lezo, bayalila bathi ababhadelwa kuhle. Iimbhesi zisebujameni obumbi, kodwana amathikithi ayakhuphuka ngisuke ngingazwisise-ke bona imali iyaphi.

Awa abacatjangelwa lutho la, seyimani ikhuphuke nje intengo le, ngombana uthola abantu abadosemhlweni nababeregi, kodwana kufuzekile bona bakhweli iimbhesi namkha iinthuthi naba yokuthenga ukudla ngeentolo, namkha naba yokudosimali yabo yesbonelelo abacatjelwa khulu.

Iye nokho iimbhesi ezikhamba amabanga amade ingathi intengo yakhona ingconywana nangiyiqathanisa namateksi. Ingconywana iyakghona ukucabangela umphakathi, awa ingconywana godi yona yehlele phasi khulu. Yize ubujamo beembhesi bungasi endleleni namkha ubujamo beembhesi bangasi ngibo kodwana intengo yona, intengo ngiyo.

Iye kumbono omuhle khulu abantu abazirholeli ipentjheni madoda awa imali ayikho. U-two thousand randa ka-government lo, uphelele emoyeni. Intengo yabo kwamele yehle ibephasi ingafani nomuntu oberegako.

Ngithi mina abogogo nabomkhulu laba, indlela engasetjenziswa kukobana babe ne-membership-card, eyomuntu osele akhulile ongapha komnyaka ematjhumi asthandathu, namkha nabakhweli ibhesi njalo babenomazisi. Umuntu okhulileko nje ongugogo, nomkhulu nabakhweli ibhesi abenomazisi azoyitjengisu udriver, umtjhayeli bona jemde ehliselwe imali njengombana akhulileko.

Iye kufuneka baqalwe bona bahlala kuziphi iindawo, ngombana ogogo ohlala ngePitori ngemakhuweni ngale nobogogo uhlala ngemakhaya, kodwa badosi imali efanako. Abogogo bangePitori ngale, namkha ngemakhuweni bafundile. godi banemali zabo abazitholako labo-ke jemde baqalisiswe nabo, kodwana ugogo odobha phasi ozihlalela ngemakhaya ngale, uziqalele isbonelo sakarhulumende lesi, kuzokuba nguye umuntu afanele ehliselwe intengo. So ngakho ngithi mina kuqakathekile bona ugogo okhweli bhesi kufuneka aqalwe bona uhlalaphi.

Yisikhathi ibhesi ekhamba ngaso. Iimbhesi zikhamba ekuseni khulu kanti ikhamba kancani. Ikhambo elingathatha ama-iri amabili uthola ngebhesi selithatha ama-iri amathathu namkha amane ngombana ikhamba ijama indlela yoke le.

Ithuli-ke namkha ngithi i-dust ikhamba ingena yoke indawo le ngombana ibhesi ayifani nekoloyi inama-gap amanengi, ikhamba ingena ne-dust yoke indlela yoke le endleleni enganasikontiri kazi iyagijima-ke ibhesi, ayikhambi ikhamba igedlezela yoke indlela le uyofika-ke ke sele sewufelimagekile usungcolile la uyakhona, nangabe akunaskontiri.

Kusiza nge-traffick. Ibhesi ibanga i-traffic khulu njengoba ikhamba ijama yoke indlela le, i-traffic ikhamba msinya khulu-ke ibhesi nangabe iselayinini lalo, ingalokhu ithikameza iinkoloyi.

Thina-ke siyabawa kumtjhayeli bona ajame, ajame egaraji, umuntu akghone ukuzithuma ngendledlaneni encani kodwana ezinye iimbhesi-ke sezithuthukile, zinazo izindlu ezincani ngaphakathi.

Ukukhuphuka-ke kwe-petroli ne-inflation, ukukhuphuka kwentengo, ngikho-ke okubanga bona amathikithi webhesi akhuphuke.

Iinkoloyi ezizijameleko lokha ukhamba ngesikhathi ofuna ngazo ukhamba uwedwa begodu awulokhu ujama, ikhambo lakho nje lihlelekile. Uyakghona ukuvuka nangamasa ukwazi ukuthi ngikhamba ngesikhathi esiso angeke ukhambe ujama indlela yoke le begodu iyokubeka nala ufuna ukuya khona, abakubeki erenkeni namkhana e-bus stop, iyokubeka emnyango yala ufuna ukuya khona.

Intengo yembaseli iwathinte khulu amakavatjho womndeni wami ngombana uthola sesingasayi ngombana uthola iimbaseli sezibiza imali enengi khulu, uthole ukuthi ubaba akasakghoni-ke ukuya eendaweni ezithize ngombana kukude, iimbaseli ziyabiza kanti-ke nekoloyi esikhamba ngayo le iyadlala-ke, iyadlala-ke.

Uzokuthola-ke bona iimbaseli zikhuphuka hlangana nenyanga kanti-ke abantu beenkoloyi-ke abakayifaki ebhajethini yabo bona sekumele bakhiphe imali enye ngaphezulu bona bathenge iimbaseli ukuze bakghone ukuya emsebenzini, bakghone ukusa abentwana esikolweni, kubathikameza khulu-ke ngombana uzothola sekufanele batjhiye ikoloyi ngekhaya ngombana iimbaseli sezidura khulu sebakatelelekile bona bese mude bakhambe ngeenthuthi zomphakathi.

Iye, kubalulekile ngombana nabangalisa amakhamphani azijameleko la athengisa iimbaseli athengise iimbaseli ngentengo abafuna ngayo singalimala khulu, ungatholakala abantu bangasakghoni ukuya emsebenzini ngendlela yokuthi batjho iimbaseli azisalawuleki abantu ngombana iimbaseli zithengiswa makhamphani azijameleko, azithengiswa ngurhulumende. Ungathola sebakhuphula ama-price ngendlela engalawulekileko ngendlela esingasakghoni thina njengabahlali beSewula Afrika esingasakghoni ukuyithenga ngayo.

Iye, ikhona inzuzo ngokusebenzisa ikoloyi encani ngombana kunabantu abasebenza ama-iri angakajayeleki, uthole ukuthi iinthuthi zomphakathi zikhamba zikhamba ziphela nakutjhinga ilanga, ingakho-ke lapho kuyafuneka-ke umuntu abenekoloyana encani kuzokukghona ukukhamba ngayo, iinthuthi zomphakathi nasele ziphelile namkha uthole ukuthi uye endaweni la zingafiki khona iinthuthi zomphakathi. Kunabantu-ke ababeregela emaplasini lapho-ke iinthuthi zomphakathi zikhamba ngakanye ngeveke. Kunabantu-ke abasebenza ngesikhathi, okufuneka ukuthi ngesikhathi esiso jemude agijime, ngesikhathi ayokufika emsebenzini. Nakubodorhodere, nakune-emergency ngemsebenzini, sekufuneka abaleke msinyana, angayokulinda isithuthi somphakathi sigcwale erenke.

Ukuba-ke nekoloyi kubiza khulu ngombana ikoloyi ifuna ipetroli mihla namalanga, ifuna i-service, ikoloyi nje ifuna ukunakekelwa ingakho if umuntu unekoloyi ifuna umuntu ahlezi ane-budget yekoloyi eqadi, into nje ezokuqalana nekoloyi, ikoloyi iyaphuka, yinto enje efuna ukunakekelwa mihla namalanga, ihlezi isebujameni bendlela.

Abantu-ke bangayonga ipetroli, aye endaweni nakufanele godi enze izinto zakhe zoke ngesikhathi esiyi-one, azi ukuthi nakadinga izinto e-mall namkha eentolo akhambe ayozithenga zoke ngesikhathi esiyi-one, abuye nazo ngekhaya lapha angayonga ipetroli nofana benze into ebizwa nge-carpling, ukuthi abantu basebenzise abantu abahlanu namkha abane abasebenza endaweni eyi-one basebenzise ikoloyi eyodwa nabaya emsebenzini.

Kungithinta kabuhlungu khulu ukukhuphuka kwamathikithi webhesi, ngombana nemali esiyirholako yincani ngemberegweni imali esiyivukelako. Kanti-ke nase ibhesi izokuvele ikhuphuke nje seyidla ngeenkhwameni zethu, uthola umuntu angasakghoni ukwenza iindingo zoke zenyanga, ngombana ibhesi ithikithi lebhesi lihlezi likhuphuke njalo.

Ngombono wami kusuka kubabantu namkha amakhamphani wamabhesi la asuke adlelezela abantu, ukudlelezelwa kwabantu nje. Ngombana iimbaseli nazikhuphukako bathi nebhesi iyakhuphuka kodwana nasele zehla imali yebhesi ayisehli. So kumakhamphani la adlelezela abantu namkhana abakhweli.

Abantu abasebenza ngemakhwitjhini ukukhuphuka kweembaseli kubalimaza khulu, ngombana imali ebayirhola ngemakhwitjhini incani khulu. Kungakho-ke nakukhuphuka iimbaseli, amathikithi webhesi ayakhuphuka, ukudla kuyakhuphuka into le ibadla khulu ngesikhwanyeni.

Mina ngingathanda bona kuqalwe bona, amathikithi wamabhesi la akhuphuka ngamalini namkha akhuphuke nini ngaphambi kobana akhuphuke godu nje. Angaloko akhutjhulwa njalo nakukhuphuka intengo, kanti utholukuthi aqeda ukukhuphuka and akhutjhulwe ngemali enengi. Baphinde bangezelele godu phezu kwemali enengi leya, utholukuthi ithikithi lebhesi selikhuphuke ngemali mhlambe engango-thirty randa. Lokhu kudla khulu ngesikhwanyeni, jemde kulandelwe bona igcine nini ukukhuphuka begodu ikhuphuke ngamalini nayikhuphukako.

Kufuze kuqalwe bona ikhutjhulwa ngamalini begodu ikhutjhulwa nini, begodu jemde iqalwe bona ikhuphulelwa abobani. Kungakhutjhulelwa woke umuntu uthole sekukhutjhulelwa nabogogo, abavele bangakghoni ukuthenga ithikithi lebhesi leli, nabantu abavela bazihluphekela abavela emakhaya. Abantu ababerega ngemakhwitjhini babantu abavele barhola imali encani leyo abangafanele bona bakhutjhulelwe imali yebhesi. Ngombana ayikho imali abayitholako sekudlelezelwa nabantu abathola i-standard pay ngeSewula Afrika.

Iye, rhulumende jemde angenelele, ngombana amakhamphani la adlelezela abantu bakarhulumende. Abogogo abalupheleko babhadala imali enengi yamathikithi, abantu ababerega imiberego ephasi sebabhadala imali baberegela indlela. Ingakho urhulumende jemde angenelele, alekelele lapha angalekelela khona. Abantu bangavuki ekuseni bayoberegela amakhamphani weembhesi la, imali yoke iya kibo.

Awa, angeze kwabadosa iimbhesi lezi azinakekelwa kokuthoma, zithatha isikhathi ukufika emberegweni ngoba zikhambe zijama yoke indlela le. Angekhe kwabadosa abantu abakhamba ngeenkoloyi zabo, bona bazokukhwela iinthuthi zomphakathi, bangafika lada emberegweni musi.

Kesinye isikhathi sele ikhutjhulwa ngoba kudlelezelwa abantu nabakhweli laba, ngombana uthole intengo yeembaseli ikhuphuke ngamasentenyana amabili seyikhwezwe-ke ibhesi le kungezwe imali engango-ten randa, kuthiwe iimbaseli zikhuphukile. Kusuke kudlelezelwa abantu musi lapho.

Awa, seyimane ikhutjhulwe nje ngaphandle kokutjheja, ngombana woke umuntu uthola kulila ngitjho oberega nconywana, kulila abotitjhere abakhamba ngeembhesi. Umuntu-ke osebenza emakhwitjhini ozirholela five thousand randa-ke, uba yini-ke lapho ngombana nakukhutjhulwa kukhutjhulelwa woke umuntu, akuthiwa mhlambe ababerega imiberego ephasi-ke bona bakhutjhulelwa ngemadlana encani. Awa abe akutjhejwa musi yoke into le ibamba woke umuntu.

Leyo-ke ngiyibona ikhambisana kuhle nomnotho nangiyiqathanisa nentengo yamateksi, ngombana ibhesi uyithola ubhadala imali ephasi khulu nawuyiqathaniswa nemali yeteksi iyakhambelana nomnotho-ke.

Iye, kumbono omuhle khulu ngombana abantu laba sele baluphele, ayikho imali abayitholako ngaphandle kweyepentjheni. Godu kufanele baphile ngayo imali leyo, bangadlelezelwa nabo ziinkhampani zamabhesi lezi.

Zinengi-ke iindlela zokuphungulela abogogo abakhwela ibhesi imali, kungaba kukuthi benzelwe i-tag yabo yabantu esele baluphele. Namkha-ke abogogo abakhwela ibhesi, beze nomazisi ngaso soke isikhathi nabayokukhwela ibhesi, ukuze baphungulelwe imali yokukhwela ibhesi.

Iye, nami ngithi kufuze baqalwe, ngombana kunabogogo abafundileko la ngaphandle abaneemali. Kanti-ke nabo abangazuza endabeni yebhesi le, njengabogogo abaphuma ngeGauteng ngale, abogogo abafundileko abaneemali yongh! Ingakho ngithi jemde kuqalwe, kubonelelwe labo abahluphekile namkha ababuya emakhaya.